Nyimele i ne nda i ḓivha ye muṅwe a ṱangana nayo ndi ya uri o ḓi wana a khou sa thusalea nga tshihaḓu kana nga tshifhinga tshe ene a vha a tshi khou lavhelela u thusalea ngatsho nga uri dzi ḽaini dza UIF dzi vha dzo lapfesa lune thandululo yawe kana thaidzo yawe i vha i sa khou tandululwa nga tshifhinga.

Mashudu mavhi a thi thu ḓi wana ndi khou ita mbadelo ya tshikolofisi tsha ṅwana nga luṱingo.

Tshiṅwe tsha tshiteṅwa tshine muthu a tea u tshi lavhelesa musi a tshi khou dzhia medical aid, ndi tshiteṅwa tsha uri iyo medical aid i a kona u badela naa musi muthu o valeliwa vhuengeloni.

U-I-F ndi tshelede i ne ya thusa muthu musi a sa khou shuma, ndi tshelede i ne u a kona u vha a khou i badeliwa musi a tshi khou ḓi wana a sa khou shuma.

Nṋe ndi vhona zwi so ngo fanela uri vhathu vha tea u fola miduba ya laini uri vha kone u hola mindende, ndi khwine vha tshi hola mindende yavho nga bannga. Mindende yavho i tou isiwa kha dzi bannga dzavho dzine vha vha vho dzi vula.

U ya nga ha nṋe zwine nda nga talutshedza muthu a ne a khou humbela tshelede ya u thoma u badela nnḓu, ndi ya uri u tea u lavhelesa uri a wane dzi interest rate dzine dza si vhe nṱha nga uri dzi interest rate dzi a tsa kanya kana dza gonya. U tea u vha a na vhuṱanzi uri u ḓo kona u dzi badela musi dzi tshi gonya.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga vhathu vho vha vha vha vha tshi ḓo kona u renga kana vha ṱoḓa u renga miḓi nga uri dibosithi i vha i fhasi. Vha vha vha khou kona u i swikelela, vho vha vha tshi ḓo ita thendelano ya uri vha kone u badela iṅwe tshelede yo salaho nga miṅwaha heneyo i ne vha khou tea u i badela ngayo, fhedziha vho kona u swikelela u wana heneyo miḓi i ne vha khou i ṱoḓa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga zwiimiswa zwa UIF zwi tea u fhaṱiwa zwi zwinzhi kha heneyo ḓorobo. Zwi tea u vha zwo vhala uri vhathu vha kone u ya kha zwifhaṱo zwo yaho nga u fhambanana, uri vha kone u wana thuso i ne vha khou i ṱoḓa nga tshihaḓu. Honeha zwi thusa na uri hu kone u tholiwa vhashumi na vhathu vha sa sa shumiho vha kone u vha na mishumo.

Nga uri lufu a luḓi ḓivhadzi, phoḽisi ya mbulungo yo kona u thusa mungana wanga we a vha o lovheliwa nga makhulu wawe. O kona uri a vhe na tshelede ya u vhulunga makhulu wawe nga tshifhinga tshine o vha a sina tshelede.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga vhukhakhi vhuhulwane vhuhulwanesa vhune vha vhu ita ndi u dzhia loan i ne ya vha i na dzi interest rate dza nṱhesa, hune vhasala vha si tsha kona u swikelela u dzi badela.

Nyeletshedzo i ne nda nga ṋekedza u yu muṱa ndi uri vha a tea u fhungudza zwikolodo zwavho zwine zwa vha zwi na interest rate ya nṱha, u itela uri vha songo ḓi wana vha tshi khou badelesa dzi interest rate musi vho no engedza tshikolodo tsha nndu kha zwikolodo zwine vha khou zwikolodo zwa zwino.

Uyo muthu ndi nga mu eletshedza uri u tea u khwaṱhisa uri zwikolodo zwine a vha nazwo zwa zwino u tea u vha a khou zwibadela nga u fhulufhedzea na nga tshifhinga, uri musi a tshi ḓo nyaga u hadzima tshelede vha kone u vhona uri zwikolodo zwine a vha nazwo u khou kona u zwi badela zwavhuḓi ndi hone hune vha ḓo mu tendelwa uri a kone u koloda tshelede i ne a khou i ṱhoga zwino.

Ndi zwa ndeme zwa uri muthu a vule account ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino nga uri ndi hone hune a ḓo kona u vhulunga tshelede yawe.

Mashudu mavhi a thi thu ḓi wana ndi tshi khou kwamea nga tshifhinga tsha u lindela kha phoḽisi nga uri thi thu ḓi wana ndi kha phoḽisi yo imaho nga uri.

Dziṅwe dza dzi ṱhoḓea dza u kona u swikelela u wana iyo tshelede ya UIF arali u na vhulwadze ndi uri u tea u vha u mudzulapo wa Afrika Tshipembe, tshiṅwe hafhu ndi uri hu tea u vha u na lunwalo lu bvaho kha dokotela lune lwa khou ṱalutshedza uri iwe u na vhulwadze vhungafhana hani. Tshiṅwe ndi uri u tea u vha u tshi kona u sumbedza zwa uri iwe a u koni u shuma maḓuvha o vhalaho o no swikela fourteen u sa khou kona u hola.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi FNB, Standard Bank na Capitec.

Khaedu ye vha mutani vha ṱangana nayo, ndi musi vha tshi khou ṱoḓa masheleni a u bvisa deposit ya u renga nnḓu.

U ya nga ha nṋe zwine zwa nga nthusa uri ndi vhulunge masheleni anga musi ndi khou ḓi dzhenisa kha zwa forex, ndi uri ndi trade nga tshelede i ne ya vha ṱhukhu uri tshelede yanga i saḽe yo vhulungea.

Dzi tshelede dza UIF dzi nga thusa muthu a sa khou shumaho uri a kone u isa phanḓa na u ḓi tshilisa nga heneila nḓila ye a vha a tshi ḓi tshilisa ngayo, naho a sa ḓo kona u swikelela kha zwiṅwe zwe a vha a tshi kona u zwi ita. Fhedziha dzi ṱhogea dzine a dzi ṱhoga, dzi a kona uri a ṱangane nadzo kana a kone u dzi phetha.

Mashudu mavhi a thi ḓivhi muthu we a vhuya a bva kha phoḽisi yo imaho nga uri a vha na masiandaitwa a ne o ṱangana nao.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri vhathu vhane vha khou ḓi imisela kha u renga nnḓu vha tea u ita ṱhoḓuluso dzo fanelaho, dzo linganelaho. Uri vha kone u ḓivha zwoṱhe zwine zwa vha hone kha u renga nnḓu, uri vha si kone u mu ṱanganedziwa musi hu tshi vha na zwithu zwo engedzeaho kana dzi tshelede dzi nnzhi dzine dza khou tea u badeliwa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uvhu vhu vhubindudzi, vhu vhubindudzi ha ndeme, vhu tshi kona na u ḓisa masheleni manzhi badi nga uri mavu a ya kona u engedzea miṅwaha i tshiya kha mitengo.